Hoya ka hore ke maje a makae a setseng, ho tlatswa ka hore ke kgona ho rekisa mahe dipolekeng tse ding. Kapa ha ke bona hore mohai ana a tla senyeha, ke hore ke nke mahe anana ke wa tsamaisa ke ilo fana ka ona ho batho bae leng hore ba hloka dijo.

Keletso ho dihwai tse ntjha ho tswa ho nna ho bona ke hore ba kotule dijalo kapa tsona kapa ona meroho ya bone eo e le hore ba e jetse pele hore e ka senyeha. Keletso ya bobedi ke hore ba shebe boemo ba lehodimo pele baka batla hore ba ja jale meroho e mengata. Hore ba etse hore meroho ya bona e seke ya senyeha ho se hlokahale.

Rarollla taba enana ke hore bana ba mohumi kaofela ba etse hore ba fumane naha ya ntata bo. E bile bae arole mahareng a bona ka ho lekana. Mohlala, haebe bana ba bahlano ba etse hore re ngwana e mong le e mong a thole di persente tse mashome a mabedi, e leng karolo ya naha e leng hore ntate abo o ba sietse yona.

Dijo tseo le tlang ho dija letsatsing la kajeno, ke dijo tseo eleng horeng ke di nkile serapeng saka. Lebaka baka le etsang hore ke seke kea reka dijo di shopong ke hobane dijo dia tura di shopong. Hape dijo tse leng hore di fumaneha di shopong ha ngata o fumane hore ha dia hlweka dinako tse ding ho feta dijo tse loreng motho o di fumana serapeng. Ebile tsa di serapeng di na le di vitamin kapo di nonne haholo ho feta tse rekissang serapeng. Hobane batho ba serapeng ba kgetha hore ba rekise dijo hore ba etse di profit. Jwale ke ka hoo ke etsang hore le je dijo tsaka tsa serapeng.

Tee eo ke e tsebang ya setso ke hlwenya ke teye eo e leng horeng batho ba enwa haholo ha ba na le kapo. Hona ho ke sefuba. E thusa ka ho fodisa sefuba. Kapa lona lefu la hore motho hohlola haholo holo ka nako tsa nako tseo eleng hore hoa bata e leng maria.

Nka kgothaletsa basebetsi ba polasing eo hore ba ingodisetse UIF. E leng di persente tse makgolo, e leng hore ba o kgola ha ba sebeletsa polasi eo. Ke ba kgothaletse ebile ke ba bontshe hore ho se patale hoka etsa hore ba tshwarwe. Kapa hona ho kolota SARS. Kgothatso yaka ho bona ke hore ho ngodisa ho molemo, ebile ha o ngodisitse ha oe ngodiseditse UIF o na le monyetla wa hore ha o qetile kapa o tlohelletse hona ho sebetsa, o thole o fumane tjhelete ya hao. Ka botlalo nako hae se ile.

Keletso yaka ho batho ba e leng hore ba lahlehetswe ke mesebetsi, haholoholo ha dipula di nele. Ekaba hore ba seke ba nyahama ba tswele pele, ba batle mesebetsi di plekeng tse ding.

Bohlokwa hore di shebe mobu oa bona kgafetsa ho netefatsa hore mobu wa bona o phetse hantle hore dijalo tsa bona di kgone ho hola hantle ebile di etse dijo tse ngata. Hoseng jwalo dijaloha di tlo hola ebile dijo tse loreng ba di hona mo mobung, ha di tlo ntlafala.

Ho bua nnete, ke bona e leng ntho e leng horeng haua loka hobane taba ya pele ke hore dijo tse loreng di entswe ka technology kapa ka sekgowa ba e bitsa ke food engineering. Ha dia ha di na matla kapa hona ho phela hantle ho feta dijo tse leng hore di fumaneha hantle hantle mobung. Dijo tse fumanehang mobung o di je dile jwalo, di na le matla ebile di phetse hantle ho feta dijo tse entsoeng ka technology. Jwale technology e ka se ya sebediswa hore e eketse dijo e fela, ha e sebediswa haholo ho feta tekano e ka baka kapa ho yona hona ho etsa mafu a eleng horeng ha hantle mme a qetelletse a bolaile batho. Jwale.

Ke nahana hore batho ba polasi enana taba ya hore ba bonahale ba ntse ba sa phela hantle kapo hona hore ba fokole. Ke taba ya hore bana ba sebediswa haholo ho feta ka mokgo ba ka kgonang hore ba sebetse ka teng. Ho bonahalang ha hore batho ba bangata bane ba reka kapa hona ho batla ho fumana lebese polasing ya ha Thakole. Jwale ho ho ne ho etsa hore ba sebetse ho feta tekano, mme ba sa kgone ho phomola le metjhini, e leng hore bana bae sebedisa hobane bane ba sebetsa haholo ho feta tekano. Ebile yaba lematsa ho ba ileng ba bonahala hore ba fokotse ba se be le menwana ba kula hobane ba bane ba dula ba le mesebetsing. Ho kgotsofatsa batho, le hore ba fumane di ntho ka nako.

Keka ba kgothatsa hore ba etse bo nnete ba hore meroho e loreng ba e jala ba kgone ho sheba hantle hore dijo tsa bona kapa merero ya bona e ba e jetseng, e maemong a lokileng. Hore batho ba kgone hore baka e ja kapa ba ja tsona dijo tse loreng ba dijala na.

Batho ba kgale bana ba sebedisa di phoofolo haholo. Mohlala wa phofolo eo bana bao sebedisa ene le ntja hore ba ka lema diphoofolo tse ding hore ba ka ja.

Rapolasi tlamehile a etse bo nnete ba hore maemo a mo batho ba robalang teng ke maemo a lokileng hore batho ba tle ba kgone ho ba phela hantle, ba seke ba fokola, ba seke ba kula. Jwale Rapolasi re kopa o re thuse hore moo batho ba robalang teng, ebe poleke e leng hore kea maemo a lokileng hore batle ba kgone hore ba ba robale plekeng e lokileng. Hore batle ba kgone hore ba o sebeletse ona nkile ba sa kule.

Batho ba kgale bana ba omisa nama, e leng ntho bane bae sebedisa hore ba tle ba kgone ho boloka nama hore e seke ya bola. Ke ka hoo bana ba e omisa. Hape bane ba omisa nama ho etsa mefuta e mengata yaa dishabelo. Mohlala, bane ba sebedisa nama ya mohlala pere ho etsa se e leng hore ke sehwapa e leng hore ke seshabo se seng seo eleng hore batho ba ka seja hona le hore ba je nama e metsi eba kgonang hoe pheha.

Nka kgothaletsa batho hore ba tlohelle hore ba utswe dijo kapa hona pone ha ntate Kolobere. Hape nka bolella hore ntate Kolobe re a lokise fence ya hae hoba ha se batho fela ba senyetsang. Di phoofolo ha mmoho di teng moo tshenyong ya polasi ya hae.